Boemo jwa madi a mo akhaontong ya mokwadi, tsala ya mokwadi le ditshwanelo tsa gagwe, histori ya madi a a lebilweng, maikaelelo a kopo go dirisiwa jang karata, matseno a kgwebo kgotsa ditlamorago tsa kopo.

Sekoloto se se fa karata tshireletso le tshireletso ya dikarata, dikgwebo tsa go duelela ditshenyegelo tsa tshegetso, mekgwa ya go duela ditheko tsa dikarata, dibonelelo kgotsa dithuso tse di tsamaelanang le dikarata, go tlhokomela sekoloto se karata e sefang, katisa dikgwebo tsa karata, tlhokomela ditshenyegelo tse di tswang, bapisa di bonelelo, seka-seka ditšhono tsa tshireletso.

Fa o na le sekoloto se se kwa godimo kgotsa o na le histori e e bosula dibanka di ka go kopa ya gago kgotsa tsa gago fa sekoloto se se kwa tlase, histori e ntle ya go duela ka nako e thusa go bona dikopo tsa dikarata tsa sekoloto tse di kwa godimo le dikoloto tse di nang le maemo a matlhagatlhaga. Duela ditshenyegelo tsa sekoloto ka nako e e rileng, tsamaisa ditshenyegelo, tse di tswang mo dikolotong tse di setseng, o seka wa amogela dikoloto tse tse dintsi ka nako e le nngwe, akaretsa madi a sekoloto mo go maleba go sefe pharologanyo e kgolo, bona dikakantsho mo dibankeng kgotsa kwa go ditsebe tsa dikoloto.

Go tlhola kgotsa go fepa tshedimosetso e e sa nepeng mo kopong, go tlhoka go tlatsa dikgang tsotlhe tse di tlhokegang mo foromong, go dira kopo le fa o na le histori e bosula ya dikoloto, go se leke go tlhalosa sentle maikaelelo a go dirisa karata ya sekoloto, go se tsenye ditshwanelo tse di tlhokegang jaaka kopi ya omang kgotsa dipopego tsa madi. Tsamaisa tshedimosetso e e phepa le e e tlhomameng, tla tsa foromo ka botlalo le ka nep, o tlhokomela gore o na le histori e e siameng ya dikoloto, dira kopo kwa bankeng e e nang le ditlhopho tse di siameng le ditirelo tse di maleba, botsisa kgotsa tshegetsa ditshwanelo tsotlhe tse di tlhokegang.

Go tlhaloganya ditshenyegelo tsotlhe tse o tshwanetseng go di duela, go akaretsa dikgwebo tsa dikoloto Annual fee le payment fee, le ditshenyegelo tse dingwe tse di tla nnang teng, go itse ditlhokego tsa go duela a le go tshegetsa karata, go itse ditiro tse di letlelelwang le tse di sa letlelelwang, go itse gore o na le ditshwanelo le ditshwanelo tsa banka, go itshireletsa mo ditlamong tse di sa lebegang.

Go tlhaloganya tshwanelo ya gago ya madi, go lemoga ditshenyegelo tse di ka nnang teng, go rulaganya botshelo jwa madi, go dira ditshwetso tse di ikanyegang, go fokotsa mathata a ditshenyegelo.

Tshegetso ya maikaelelo a kopo, go netefatsa bokgoni jwa mokwadi, go tlhokomela tshireletso ya dikoloto, go tlhokomela maemo a tlhatlhwa le tsamaiso e e siameng ya dikoloto. Morokotso sekoloto sa ntlha times kgwebo ya dikoloto, times nako ya kalafi, go na le mefuta ya morokotso fixed interest rate e sa fetoge mo nakong ya kgwebo variable interest rate e ka fetoga go ya ka maemo a mmaraka.

Go kgona go kopa madi a a tlhokegang ka bonako fa o tlhoka go duela ditshenyegelo tse di tlwaelegileng, go thusa ka botshelo jwa madi jwa letsatsi le letsatsi fa go na le diphetogo mo lephateng la madi ga go tlhoke go dira kopo gape le gape. Dikgwebo tsa dikoloto di kanna tsa kwa godimo go dira gore o duela madi a mantsi, go kgaogana ga botshelo jwa madi go ka bakela mathata a madi a mantsi fa o sa duele ka nako.

Dikgwebo tsa go dirisa overdraft, dikgwebo tsa go duela kgwebo interest charges, late payment fees fa o palelwa ke go duela dikgwebo kgotsa madi a overdraft ka nako, dikgwebo tsa go feta seemo sa tshwanelo access limit fees fa o fetang sekoloto sa overdraft se o nang leng sone. Laola tshegetso ya gago ya madi ka kelotlhoko, duela dikoloto tsa overdraft ka nako e rileng, netefatsa gore o a itse maemo a dikarolo tsa overdraft mo bank-eng ya gago, dira tshweetso e e maleba pele go dirisa overdraft, dirisa overdraft-e fela ga go tlhokega thata.

Di oketsa kgwebo ya dikoloto ka jalo madi a a tlhokegang go duela sekoloto a oketsega, di fokotsa madi a setseng mo mo letsheng la motho, di dira gore go nne thata go kgona go phuthuloga mo dikolotong. Rulaganya go duela sekoloto ka nako e e rileng go tlisa dikgwebo tse di oketsegang. Dirisa sekoloto ka kelotlhoko fela fa go tlhokega. Bua le bank-a go kopa ditshenyegelo tse di kwa tlase kgotsa go tsenya ditšhono tsa go duela mo dikolotong. Rulaganya botshelo jwa madi ka fa tlase ga tekanyetsong e o ka e kgonang go e duela. Ithute ka ditsela tsa go tsamaisa dikoloto ka katlego go go adima madi a a feteletseng.